Bojanala jo bo botlhokwa thata ka gonne, batho ba ba jang naala mo nageng ya rona, ba tla ka madi, ba tla go a dirisa ka mo nageng ya rona, mo e leng gore madi a bone a sala mo nageng ya rona, ikonomi ya gola, gonne dilo dingwe ga ba di itse, ba simolola go di bona ka mo nageng ya rona. Mme ka seo, ba tla bolelela ba le bantsi gore ba bone eng le eng mo nageng ya rona, mme le bone ba tla rata go nna le dilo tseo, ka seo ba tla nna ntse ba tlile mo nageng ya rona ka nako tse tsotlhe.

Go tshameka kgwele ya maoto, go botlhokwa thata ka gonne le tlhaloganyo e kgona go fola e lebala di le dintsi, le mmele o kgona go nna, go itekanela thata. Ke dira se o lelapa lame gonne, ba rotlhe re tshwanetse go itekanela mo mebileng, re se ineelela mo go jeng dilo tse di sa jeweng, le go dula fela re sa ikatise, mo e leng gore ga go a siama. Ka seo, re tshameka kgwele ya maoto, go sa kgathalesege gore o mme kana o rre, mme ka nako tse dingwe re na le go fetola metshameko.

Lefelo le ama moatleletiki ka gonne, fa o le motho wa atleletiki o ya go diragatsa ko lefelong le le rileng, o tshwanetse go itse gore lefelo leo le sireletsegile go le kae-kae. Mme mo nakong di le dintsi, o iphitlhela e le gore mo di-park-eng kana mo mebileng e mengwe, batho ba le bantsi o iphitlhela e le gore ba fisa dilo, ba dira mosi o le montsi ntsi, ka seo se kgona go tsenya bokoa thata mo mafatlheng. Mme kwa nageng, kwa sekgweng ke gona go sireletsegileng ka gonne ga gona sepe se se ka go kgotsa sa go jela mona.

Ba tshwanetse go rotloetsa bana ba le bantsi thata go tsaya tšhono eo go ikatisa, ka gonne seno se botlhokwa thata mo matshelong a bona, le mo boitekanelong jwa bona, thata gantsi jang bone bašwa, ka gonne seno go tlhola motho o dutse fela o sa dire sepe, motho o feleletsa a dirisa diritibatsi.

Ba tshwanetse go ikhutsa go le gontsi, ka gonne ba le bantsi ga nke ba batla go robala, kana go ikhutsa. Mme ba ikotlolole ka nako di le dintsi, gore tlhaloganyo le yone e kgone go bereka sentle, ba je dijo tse di phepa ba tlogele go tshela ka nako e ntsi ka dinotsididi tse di ba fang matla, ka gonne le tsona ga di a siamela mmele wa bone. Ba tshwanetse go ikatisa, ba nwe metsi thata, ba je maungo, gore ba kgone go nonofa.

Ke go letlelela mongwe le mongwe yo o nang le kgatlhego go tsaya karolo mo go tsotlhe tse e leng gore di a diragala mo felong leno. Go se kgetholole batho, go se te go tle yo mmala o ntseng jang kana jang, go te botlhe ba ba nang le kgatlhego batle, batle go tswelelapele mo setlhopheng seo. Go farologanya batho ga go a siama gonne, batho bangwe bone ba tswalelwa kwa ntle, fa ba bangwe bone ba tswalelwa mo teng, mme seo ga se a siama.

Ko dikolong tsa magae, go le gantsi go tshamekiwa kgwele ya dinao, mme kwa dikolong tsa ditoropo go na le metshameko e le mentsi thata, jaaka bo di-baseball bo di-netball-o ka gonne bone bo na le dilo tse, tsa go tshameka, mme fela mo magaeng ga gona dilo tseo. Mme puso e tshwanetse go tsaya bana botlhe ka go lekana, ba se tseye ba ko magaeng jaaka e ke te ga ba tshwanna go itse dilo tse dingwe. Go tswa mo magaeng o ya ko ditoropong o feditse sekolo, o fitlha o ithuta dilo gape o le o motonna, o sa itse sepe, go tlhabisa ditlhong thata gonne puso ya rona ya re makatsa.

Mošwa mongwe le mongwe, kgotsa bana ba tshwanetse go ithuta metshameko e ba batlang go e tshameka, gonne go tsenela dilo tsa diporofense, go ka ba thusa thata mo go kry-eng batho ba re ba bitsang ka Seesemane, di-sponsor-a, gonne ga o le motho, o le ngwana wa mo magaeng, go nna thata go bona dilo tse o, mme ga o tswa ka lefelo la lona, o kgona go bona dilo di le dintsi, tse di kgatlhisang, ebile ba go batlela , ba go foduse mo o dulang teng. Jalo, nna ke bona go le botlhokwa thata gore ngwana a leke sengwe le sengwe se a kgonang go se leka.